Dumelang setjhaba sa heso. Mona ke tlo le bontsha phapang mahareng a moriana wa mannete le wa mokokotelo. Ha o batla moriana wa mannete o rwala dieta o tla tliliniking, ha o reke moriana ho motho a fetang ka tsela. Phapang ke hore moriana wa mannete o fumaneha mahala tliliniking, mme wa mokokotelo o tlameha ho ntsha tjotjo.

Bonneteng dipidisi tsona ke ne ke di nwa empa fela ke ne ke di lebala ka dinako tse ding. Le mosebetsi wa matsoho ke ona o neng o ntshwere matsoho hore ke tle ke finyelle mona. Ke ikopela tshwarelo ho tloha tsatsing lena, kea tshepisa ke tlo latela lenane le nepahetseng la ho nwa dipidisi.

Ke ile ka kgutla ke sa thaba ho hang hane ke ile sepetlele sa mahaeng. Basebetsi ba moo ba sebetsa ka leeme kapa hona ho kgokga kgokga maoto. Ho kgonnwe ho thusa batho ba a bahlano feela, mme ba bang re kgutlile re le jwalo. Ba nka nako e telele ba dutse ka diphaposing tsa bona tsa ho phokang teye, ho na le hore ba nke nako e telele ba thusa bakudi.

Ee, ke ile ka ya tliliniking moo ho neng ho tletse teng, mme seemo sa mose ne se se setle hohang, ke ile ka ema dihora tse leshome. Ntho e etsang hore re eme nako e telele ke hore basebetsi ba moo, ba sebetsa ka leeme kapa ba kgokga kgokga maoto ha ba tlameha ho sebetsa.

Mme yoh! Ha o ka tseba di-line tse ke di emeng pele, ke ka kena ka bookelong le nako e ke e nkileng pele ke ka thuswa. Re qadile pele re fodiswa line ka ntle, ka ntle ho tliliniki. Line e ya tsamaya hanyane, hanyane, hanyane ho fihlela re be re lo kena ka tliliniking. Ha re kena ka tliliniking, ra fodiswa line e ngwe hape e tla re isang ka bookelong le yona e ne e tsamaya hanyane. Ke ile ka fola hore ke be ke lape.

Re na le di thibela pelehi tse pedi tseo nna ke di tsebang, ya pele ke sepeiti se mona se bitswang depo se hlajwa ditonong ho thibela pelehi, sona se hlajwa kgwedi le kgwedi. Re bane le implant yona e kenywa letsohong mme e nka dilemo tse tharo, e ntse e sebetsa mmeleng wa hao.

Ee, ke na le tlhokomelo ka dipapatso tse jwalo, mara ka lebaka la hore ke rata mmele wa ka ka mokgwa o leng ka teng, ha ke na thahasello ya ho di shebella le ho di shebella dipapatso tseo tse jwalo.

Batho ba tsofetseng ba tlameha ho ja diaha mmele. Diaha mmele di ka se turi haholo, hobane boholo ba tsona ke dintho tse jalwang. Ke nahana hore di ka etsa makgolo a supileng kgwedi le kgwedi.

Ee, batho bana ke bona ba tlisang meriana e seng molaong mona Afrika Borwa, hobane le bona ba leka ho etsa tjhelete ya ho iphedisa, empa ha ba etse ka tsela e nepahetseng.

Tjhehe nna ha ke so nahanne ka yona taba ya ho fumana keletso tliliniking, hobane ke dula ke fumana dikeletso ho batho beo ke dulang le bona ka tlung.

Tjhe, banna ha ba hlokomele matsholo a ba hlokomedisang ka mafu a sa foleng. Ke nahana hore matsholo a tlameha ho ba haufinyana le di-tarven kapa seppto moo ho nwellwang jwala teng hobane banna ba dula ba le moo.

Ho bakwa ke hore thabeng moo ha hona mang a hlokomelang mang. Motho o mong le o mong o lwanela hlooho ya hae le dijo tse a di jang moo ha dia loka, mme ho na le ba bang ba tshwarang ba bang hampe. Dintho tsa mabollo di tlameha ho fediswa.

Tjhehe ngwanaka wena o ke se kgone ho ya thabeng, hobane batho ba mona ba ha Moletsane ha ba bolle. Ha o ka bolla o ka kgutla o hlanya, ke moetlo wa mona lapeng oo.

Mme wa ka o tlo tlameha ko hore o ye sepetleleng se seholo, hobane sick eo e o tshwereng re ke ke be ra kgona ho e phekola kapa ho e laola mona, ba ka kgona ho lo o thusa kwana sepetleleng se seholo.

Batho bao ke ba tsebang ba dulang haufinyana mona ba nang le batsofe ba ba tshwere hantle, hobane re bona batsofe ba bona ba ntse ba phetse hantle, ba ntse ba kgona ho itsamaisa, ba ntse ba kgona le ho totoba ka mehla le ka matsatsi, mme ba bontsha bophelo bo botle.

Lebaka e ka ba hore ba dula hole motseng o hole le ditoropo, motseng o hole le dipetlele, motseng o hole le ntho e ngwe le e ngwe, jwale ba sokola dikoloi tsa ho ba tsamaisa ho fihlela moo.

Ngwanaka ha o kena dikamanong tsa lerato, o tlameha ho itlhokomela haholo ka dintho tse kang bo di-condom tse fumanahalang ditliliniking, kgohlopo ya sebediswa le tse ding tse ngata. Ha o le ngwanana o ya tliliniking o hlabe speiti sa ho thibela pelehi le tse ding tse ngata.

Lefu lena leo tshwereng, re ka se kgone ho le phekola mara re ka kgona ho le laola ka meriana ya rona. Le kgona ho laoleha, empa ha le kgone ho phekoleha, jwale o tlo tlameha ke hore o nwe dipidisi kapa meriana ya hao letsatsi le leng le le leng, ho se ke ha ba na le letsatsi leo o le tlodisang ntle le dipidisi kapa le meriana ya hao.

Nthwenana ya hore re hloke meriana dipetlele kapa ditliliniking hothwe meriana e fedile, ke yona e etsang hore bakudi ba dule ba le bangata, e etsa le hore batho ba hlokahale ba le bangata hobane batho ha ba kgone ho thola meriana e ba tlamehileng ho e thola. Ka hoo ke sola hore hona le batho ba ka hara ditliliniki, ba nkang meriana kapa dipidisi ba lo di rekisetsa batho ba ka ntle, ke ka hoo batho ba bang ba sa kgoneng ho thola meriana ya bona.

Ha hona diente tse kotsi, diente di teng ka hara ditliliniki tsa rona, hobane ho wa tsebisahala hore di bohlokwa ha kakang ho setjhaba.

Ho hlapa matsoho ho bohlokwa haholoholo, hobane re tshwara ntho e ngwe le e ngwe ka matsoho ana a rona. Ho bolela hore matsoho a na a rona, a ka boela a ba kotsi le ho rona hobane a ditshila, mme re tlameha ho hlapa matsoho kgafetsa kgafetsa hore re ske be ra kula.

Hobane motsoko ko ona o bakang lefu lenana la cancer ha ngata, le jwala le bona bo ka boela bo le kotsi hobane bo na le acid e ngata.

Batjha ba hona jwale ba se ba le botswa ho ithuta, ka hoo dingaka dia shota dipetlele hobane ha hona batho ba nang le mangolo.